Ee, go na le merogo e e sa tlwaelegang jaaka thepe, lerotho le . E tletse vitamin le iron, e thusa go nonontsha mmele le go nna le botsogo bo bontle.

Go jala diapole di tlhoka sebaka se se phodileng se se naleng pula kgotsa metsi a lekaneng. Peo kgotsa setlhare se se nnyane se jalwa mo mmung o o naleng madi a mantle. Se tlhoka letsatsi le le lekaneng mme se kotulwa fa maungong a le masisi le mebala e fetoga. Go jala dipanana, dipanana di tlhoka sebaka se se mofuthu di sa rate pholoso e e feteletseng. Ga di jale ka peo, go dirisiwa kgongwaga e e thunyang gaufi le motlhare. Di tlhoka metsi a le mantsi mme di gola ka bonako fa di tlhokomelwa.

Ditamati ke merogo e e leng motlhofu go e jala fa o na le mmu o nonneng. Pele ga ntlha peo e jalwa mo dibetheng tse nnyane mme fa e setse e mela e kgone go fetisetswa ko tshimong. Ditamati di tlhoka letsatsi le le lekaneng le metsi a tswelelang pele gore di gole sentle. Fa di gola go botlhokwa go tlhokomela digole di le dintsi tse di ka senyang setlhare. Fa ditamati di setse di butswe di fetoga mmala go nna khibidu o montle mme seo ke sesupo sa gore di ka rojwa. Go ga ditamati go dirwa ka seatla kgotsa ka sekere letlogolo gore di nne di le sele le di senyege.

Simolola ka peo, peo ya Rooibos e jalwa mo mmung o naleng letsopa la matlapa. O naleng metsi a kana ka fa ka tlase, peo e tlhokomela selemo go fitlha e tlhaga sentle. Go gola setlhare fa setse se godile se tshwana le setlhare se sennye se se naleng magatse a matala. Go roba ka ngwaga wa boraro balemi ba rema mogatse ka go kgaolwa dithunya le makala a mogagatse.

Ga e na kafeine, e thusa batho ba ba sa batleng seno se se tsosang thata jaaka kofi. E na le di-anti accident tse di sireletsang mmele go tsena ke malwetse le go nonontsha masole a mmele. E thusa mo maleng e ka fokotsa kgatelelo ya mala le mathata a tshilo ya dijo. E fokotsa stress, e thusa mmele go phuthuloga ka gonne e na le ditharabololo tse di phothulolang di-parts tsa mmele. E nonontsha le tlala ka gonne e na le di-mineral-e di le molemo jaaka zinc le calcium.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba kopaneng le tsona gompieno ke tse, phetogo ya marua-rua, komello, pula e ntsi kgotsa maru a a feteletseng a senya dijalo. Ditsheneki le malwetse, dibokwana le malwetsi a a senyang maungo pele a go roba. Ditshenyegelo tse di kwa godimo, metsi le metšhene di bitsa madi a mantsi go tlhoka mebaraka e e siameng. Ka dinako tse dingwe balemi ba rekisa dijalo ka price e e kwa tlase.

Ditsela tse di'tšha tse maungo a ka dirisiwang ka tsona go dira dilo tsena ke di jam-e le diphologolo tse di kgomaretseng. Maungo a dirisiwa go dira di jam-e le di paste, matute le dijo tse di monate. Jaaka matute a diapole, dipanana kgotsa matute a maungo a a kopantsweng. Maungo a a omisitsweng jaaka diapole, dipanana le morara o omisitsweng. Di-juice tsa maungo, di smoothie kgotsa ya morara. Ba yoga toppings le maungo a a tshotsweleng, ditlhare tsa tlhago go ntsha ditlhare le di-oil go tswa mo mmeleng wa maungo.

Dingwe tsa maungo a a jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe ke dipanana. Di jewa thata ka gonne di na le tatso e monate, di tletse energy mme di motlhofa go rwala le go jewa. Diapole di ka jewa di le fresh-e di dirisiwa mo di-jam-eng, matuteng le juice. Di-orange di jewa thata ka ntlha ya juice ya tsona e tletse vitamin-i C. Mengu o ratwa ka ntlha ya tatso ya o ne e monate le menontsha ya vitamin A le C. Di jewa thata ka gonne di tletse dijo tse di tlhokegang mo mmeleng di-vitamin-i, di-energy di na le tatso e e monate e e ratang ke batho ba lefatshe lotlhe. Go ikamogela mo mmarakeng di rekisiwa mo mafatsheng a mantsi ebile di kgona go tsamaisiwa kgakala.

Dingwe tsa merogo e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati. Di dirisiwa mo dijong tse dintsi jaaka sopo, salad le di-sauce. Ditapole di jewa ka mefuta e mentsi go apeiwa, go tshasa, go dira di-fries. Letlhabula di oketsa tatso mo dijong tsotlhe, dikgape di jewa fresh-e kgotsa di apeiwe gape di tletse di-vitamin A. Khabitšhe le sepinatšhe di tletse iron le fibre mme di motlhofa go gola. Di jewa thata ka gonne di tletse di mineral-e le di-vitamin tse mmele o di tlhokang. Di farologane mo tirisong, di ka jewa fresh-e di apeilwe kgotsa di kopana mo dijong tse dintsi.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothutong ya segompieno le mo dijong tse re dijang gompieno. Mogapi wa dijo tsa letsatsi le letsatsi, dijo tse dintsi di simolola ka dithoro le mabele jaaka borotho, bogobe a mabele le mabele a a . Tlhokego ya dijo mo lefatsheng ka gonne di gola ka bongata di thusa go fepa batho ba le di-million-e lefatshe ka bophara. Mafelo a ikonomi di fa balemi le mafelo a magolo madi ka go rekisiwa mo mmarakeng, go dira dijo di na leng le boleng jo eketsegileng. Mabele a dirisiwa go dira mabele a a omisitsweng, di-juice, di le dijo tsa diphologolo. Boitekanelo di tletse fibre, vitamin le energy e e fang mmele maatla.